Ukuxhasa kwamasenta omphakathi, ukuxhaswa kwezinhlelo zentsha, ukuxhaswa nge-equipment yokuba intsha ikwazi ukudlala nokwakheka kwemiphakathi.

Kubalulekile ukuba ube nefoni okuthiwa i-smartphone. Ebese ugcwalisa i-data kuleyofoni. Ebese u-download-a i-App yezokuxhumana. Ubese ungena kuyona leyo-App yezokuxhumana, uphrese into ebhalwe uvidiyo yokurikhoda, ebese ayarikhoda lokho ofisa ukusho noma ofisa ukwenza kubonwe ngabantu ebese uyathinta u-stop uma ngabe usuqedile noma u-pause, ebese leyonto yakho uyayi-check-a ukuba yenzeke kahle na, irikhodeke kahle na. ebese uthinta u-post, bese iyaphosteka leyo vidiyo yakho, ebese wenza-sure ukuba u phrese, i-option-i yokuba kubone wonke umuntu.

Abazali ukuba kubalulekile ukuba abantwana bethole isikhathi sokuphumuza imiqondo yabo belule imiqondo yabo nemzimba yabo ngokuzivocavoca njengoba nakho ukuzivocavoca kuyenza ukuba igazi ligijime kahle nasengqondweni. Futhi okunye okuhle ngesipothi ukuba kwenza izingane zingabi huvanzi, zingatholi isikhathi sokwenza izinto ezingalungileyo. Kuphinde futhi kube kuhle ngokuthi amaspothi asebeyinto enkulu kakhulu, kwezinye izikole nakweminye imikhakha, okwenza ukuthi abantwana bethole amathuba amaningi.

Kumnandi umangabe neqembu lakho futhi iqembu lakho linabadlali abaqavile futhi abanekhona, uzizwa nawe uziqhenya kakhulu ngento othembele kuyona nabantu osuke othembele kubona unokuziqhenya ngokuba yingxenye yaleli qembu. Kubuhlungu-ke uma ngabe usulibona lingawini noma lingaphumeleli, ngoba usuke nawe uthembisile ukuba lizowina, kodwa awupheli mandla kulona.

Kungabasiza kakhulu ukuze bejwayele i-inthanethi futhi bejwayele nokusebenzisa amafoni nama laptop-u. Njengoba abantu abadala babenganikezwanga lelo thuba lelo, so kungaba qeqesha kakhulu ukuze bazi ukuba isetshenziswa kanjani ifoni noma isetshenziswa kanjani ikhompuyutha.

Izinto ezibalulekile ukuba befundise intsha enye noma abancane nabo. Ukuba imfundo ibalulekile nendlela zokuziphatha okumele abantu abasebancane beziphathe ngazo, bese befundisa nangezinto noma nangezingqinamba asekebabhekana nazo beze bebebangaka, ukuze intsha ikwazi ukubhekana nalezo zingqinamba noma engazitholi esebhekene nalezo zinqinamba.

Cha, angicabangi ukuba bagqugquzela ngokwanele amantombazane kepha bagqugquzela kakhulu abesilisa, abafana besilisa ukuba bedlale imidlalo ngoba kujwayeleke ukuba ibona abadlala imidlalo. Amantombazane wona asezindlini ayapheka izinto eziphathelene nekhishi. Kubalulekile-ke ukuba begqugqquzele namantombazane ukuba azivocavoce njengoba izifo eziningi ziye zithole abantu besifazane futhi namathuba abesifazane asemaningi ase andile kakhulu.

Kubalulekile ukwazisa abazali ukuba amaspothi abalulekile ebantwaneni ukuze imqondo yabo ikwazi ukuvocavoceka nemzimba yabo ngoba uma kuvocavoceka imizimba yabo, lokhu kwenza igazi likwazi ukugijima nasemqondweni umntwana akwazi ukucabanga nakangcono eklasini. Lokhu futhi kwamaspothi kwenza abantwana bengabi wuvanzi noma bengagcini sebecabanga izinto ezingalungileyo. Bephinde futhi ama-spothi ebavulele amathuba amaningi nangenxa bephuma esikoleni befisa ukuqhubeka nawo.